Kgetlho la ntlha ke namela sefofane sekolo ke sone se ne se re tsere, se re isitse ko difofaneng gore re kgone go bona difofane. Ke nametse sefofane ka tlhaloganyo ya gore ke boditswe gore ga o le ka mo sefofaneng o ikutlwa o lwala ka mo maleng, o le ko godimo, and then o se utlwa sefofaneng tse se teka-teka ko godimo. Kanti nnyaa, ga go yalo, ga o le ka mo sefofaneng, le ga se tsamaya, ga o utlwe selo se itsamaela, se didimetse, go sena sepe se se utlwisa yetsang monagano wa gore aowa, ke tsamaya mo lefaufaung.

Aowa nna a ke se tshabe sefofane, nka rata go se namela ke fofela kwa moša mawatle. Ka le lengwe la matsatsi ke na le toro ya gore ke tsamaye ko berekela ko nageng tsa ko kgole.

Maele a nka mo neelang ona ke gore, tsala dira dipatlisiso ka lefelo le o yang ko go lona, o itse gore melao ya teng e reng, e tsamaya jang. O batlisise le difofane tse farologaneng, o lebelele di-price gore di tsamaya jwang pele o ka kitimela go yo o reka tekete ya sefofane. Ka tsela eo o ka se dire diphoso o sa itse gore go diragalang. Ke molemose gape, o itse gore go na le dilo tse eleng gore a di batlege mo sefofaneng, go na le dijo, ditlhare tse eleng gore ga di a dumelesega. So a dire dipatlisiso tsa gae pele a dire di-VISA, a dire di-passport gore ge a tsamaya e be e le gore dilo tsa gage tse tsotlhe di ka lenaneo.

Dibese mo toropong yaka ga ke na matsapa le tsona ho hang, di tsamaya sentle, di tsamaya ka nako e e tshwanetseng. Go na le pampiri e e beilweng ya dinako gore dibese di tsamaya ka nako e rileng, dibese di ya kae, ebile go dirilwe le tsela e ntšha ya gore bese a re sa e namela ka tšhelete, bese re e namela ka karata, e leng gore o tseya tšhelete eo o e kenya ka mo karateng. Gotlhe mo o batlang go ya teng, tseya karata ya gago o te namelela bese ka price-e e tlhwatlhwa, e e maleba.

Dibese tsa dipampiri di sentse di le teng, di santse di tsamaya, go na le batho ba ba di pagamang ge ba ya kgole, and le dibese tsa dikarata tse botlhale le tsone diteng. Empa bothata ba dibese tsa dikarata tse botlhale ke gore ko di plek-e g tse dingwe ga o ya go batlega tsona dibese tseo, o fitlhela gore ga ona yona karata eo, or ga ena tšhelete ka fa gare, o palelwa ke go namela bese. Nkile ka iphitlhela ke le mo seemong seo, ke kopile tiro, ba mpiditse gore aowa, tlaya. Ka nako e ke tlogileng ka yona mo ntlong, ga ke fitlha ko dibeseng, ne ke palelwa ke go pagama bese, ga gona di taxi tse di fitlhang koo.

Bakgweetsi ba dibese ga ba na bothata, o ipatlela fela batho ba e leng gore wena o emela bese, bese ga emele wena. Mme fa bese e sa fitlhele, e na le lobaka le e emang, e emetse ba e leng gore ba latetswe maitlhomong. Ba tla ka di-taxi, ba tla ka di-shuttle gore ba fitlhe ba fologa, mme morago ba kgone go palama dibese. Ka ntle le seo, bakgweetsi ba dibese ga ba na bothata.

Fa batho ba dibese ba strike-ile, ba namedi ba bantsi bakgweetsi ba ba dirisang dibese ge ba ya tirong ba palelwa ke go fitlha ko ditirong tsa bona, gobane batho e le ba bantsi ba baile tshepo ya bona mo dibeseng go feta di-taxi. And-e o fitlhele e le gore 'tsatsi le dibese di sa tsamayeng, di-taxi le tsona di ba le bothata ba gore batho e nna ba bantsi, and then ga ba kgone gore ba ka fitlhisa batho ba botlhe ko mosebetsing ya bona ka nako e e tshwanetseng ya maleba. Ka tsela eo go nna le tlhakatlhakano mo tseleng, dikoloi di tsamaya stadig-a, go tletse, go pitlagana, batho ba fitlha ditirong ba latetswe.

Dibese di tsamaya ka nako ka gonne bese ga emele motho, motho o emela bese. And-e bese ga ya tshwanela go nna mo tseleng lobaka le le telele go tshwana le taxi, e tsamaya ntse e batla batho, e letsa bell-e. Ke ka moo bese e tsamayang ka nako and-e fa bese e ka go ema ka dinao, seo o ka se dirang ke gore o itse gore bese e latelang ke ya nako mang or o itse gore o ka palama taxi ya go latlha ko kae gore bese eo ga e fitlha, e go kry-e le gore o eme, o emetse.